Ke rata ho matha le ho bapala kwana kantle, di-park-eng. Hoba ke tulo e bulehileng haholo, e fanang ka moya o ha monate. O kgona ho bona difate tse ngata ha o matha moya ona o otla hamonate mmeleng mona, o kopana le mofufutso. Ka mora mono o tla o hlatswa mofufutso. Mmele wa hao o ka botjha hape. Park ke tulo tse bulehileng tse monate haholo moo o utlwang hore moya wa hao o lokolohile, jwale ke rata ho matha di-park-eng haholo haholo ho fetisisa dintho tsena tsohle, hobane ke moo moya wa ka o lokolohang haholo, o phutholohe haholo.

Ke nahana hore mabaka a mabedi hore batho ba iphumane ba se ba tswile tu papading ena ya cricket. Ya pele, ke nahana hore sehlopha ha se jewa haholo, batho le bona ha ba na thahasello ya ho ya di-stadium ba ilo shebella sehlopha seno. Ya bobedi, ke nahanela hore ke hobaneneng cricket e nka letshehare kaofela e bapala jwale batho ba hona tje ke batho be bang ba qakehile haholo, ha ba na yona nako ya ho dula kantle, ba shebelle cricket-e letshehare kaofela.

Ntho ya pele ha ho motho ya senyang tjhelete ha a etsa se kgotsofatsang pelo ya hae. Ya bobedi ha ke isa bana ba gym-ng ha ke senye ka tjhelete. Ke batla bana ba ka ba dule ba le mafolofolo ka matsatsi ohle. Gym ha se tshenyo ya tjhelete. Ke batla bana bana ba hole e le batho ba tsebang boikarabelo e le batho ba mafolofolo. Ha ke batle bana ba dutse ba , ba dutse fatshe ba dutse ka tlung.

Dikarete re hotse re di bapala ho ithabisa, empa boholong mona ke hlokometse hore ha re bapala dikarete le malapa a habo rona le metswalle, re tiisa dikamahano ka hara rona. Jwale ke kgothatsa le wena hore o bapale dikarete le lelapa leno le metswalle ya hao. Hobaneneng di tihisa dikamahano dipakeng tsa lona, hape di monate ho a tshehuwa, ho a qoqwa ha ho bapalwa dikarete.

Sa pele, Afrika Borwa ke naha e ntle haholo. Sa bobedi, Maafrika Borwa a tseba ho tsheetsa dipapadi tsa bona ka hara naha, hape ba tletse metlae. Jwale ke nahana hore batho ba tswang mose ba tla tla ka bo ngata ho tla iponela bona, monate o mona Afrika Borwa. Maafrika Borwa a tseba ho amohela baeti ka metlae ya bona e bang ba dutse ba e sebedisa ka nako tsohle, haholoholo ha ba le di-tadium.

Ha ke kgolwe e ka ba papadi e ka fumanang tshehetso e ngata ho Maaforika Borwa, hobane ke papadi e tsejwang e bapalwa ke batho bana ba bitswang maphara. Ebile ha ke bone mmuso o ka batla ho jala tjhelete ya bona papading eo, hobanene e tsejwa e le papadi e mpe haholo ka hara nna ha ke ho ha ke bone ekaba mohopolo o motle hore e be papadi e ka nyolohelang hodimo hoba jwale e se tsebisahala e le papadi ya ditsotsi ka hara naha ena.

Ntle le ho nona ha o le motho a sa o dula o hatelehile, o hloleha le ho nahana hantle, kelello ya hao e hloka botsitso. E nngwe, hape e ke nahanang hore e a etsahala mmeleng wa hao ha o le motho a sa ikwetleiseng ke hore disiki tse ngata di a phaellana mmeleng ona wa hao wena o sa hlokomele. O tla hlokomela ha mamorao hore ho na le siki e leng kgale e ntse e hola e hola ho wena. Ke nahana hore le kgatello ya maikutlo e etswa ke ho se ikwetlise ho dula o dutse ka tlung o sa tswe o ke otlwe ke moya. O tholwe ke letsatsi le yona eno e a kudisa, phela re hopole hore letsatsi ke bophelo mmeleng ya rona.

Disebediswa tsa rona tsa dipapadi sekolong sena tse rekiswang o tla di fumana ho mokwetlise wa rona. Dintlha kaofela tseo o di batlang o tla di fumana ho yena le matitjhere. Empa haeba ke tseba hantle kapa ke hopola hantle, motho e mong le e mong a ka re thusa ka tsa ditjhelete empa hoba o rakgwebo wa mona motseng, ke tshepa hore o tla re thusa haholo hoba re shebile ho lona batho ba motseng hore le tla re fa mona sekolong sena. Empa dintlha ka botlalo o tla di fumana pele. Ke ka o bitsetsa yena mokwetlisi. O teng mane diofising kapa e mong wa matitjhere, hore ao ao fe dintlha ka botlalo.